Balemi ba banyenyane ke bona ba haufi le batho ba bangata haholo mahaeng. Mmuso o ka ba fa peo e ntle, manyolo, thupello le mebaraka moo ba ka rekisang dijalo tsa bona. Hape, ho tshehetsa temo ya malapa ho na le batho ba bangata ba nang le serapa malapeng a ka bona, mmuso o ka ba fa thupello le disebediswa tse bonolo jwalo ka peo, komposi hore ba tsebe ho lema meroho ba fepa malapa a bona. Hape mmuso o ka etsa hore ba ntlafatse phapano ya dijo, dijo tse ngata di senyeha masimong kapa di fihla mmarakeng ya theko e phahameng e se e fedile, mmuso o ka etsa hore e fe malapa a hlokang dijo tseo.

Batho ba bangata ha ba feta tseleng moo dipolasing ba bona ditholwana tseo tse fapa fapaneng. Ba nahana hore ka hoba di le tseleng ho sena le motho motho a di katileng ba ka di nka fela ba di ja, empa ha o jwalo. Ho ja diperekisi tseo kapa dithola-tholwana tse ka moo ke tlolo ya molao.

Eya kgwebo ya ho etsa veine nka e qala. Tseo nka di hloka ke molemi ya lemang morara hore ke tsebe hore ha ke batla ho etsa veine, ke ye ho yena a mphe morara, nna be ke o omisa ke tsebe ho ritela ke etse veine. Nka hloka tjhelete e ka qalang hore ke tsebe ho fumana moo kgwebo ya ka e ka rekisetsang veine teng, mme ke batle le tjhelete e ngwe hape ya hore ke tsebe ho fumana basebetsi ba tla nsebeletsa hore veine e tsebe ho tsamaya.

Mabenkele a a maholoholo a entse ditumellano le borapolasi ba jalang mefutafuta e mengata ya meroho hore letsatsi ka letsatsi, ba tsebe ho ba tlisetsa yona mane lebenkeleng la bona, mme ba etsa tumellano e ngwe hape le boradilori hore ba tsebe ho ba latela meroho, ho borapolasi ba nto ba tlisetsa ona mabenkeleng a bona, ba tsebe ho wa rekisa.

Rakgadi o itse dipalesa tsena tsa sonoblomo ha se di hotse hantle, balemi ba tsona ba di nka, mme ba lo etsa mafura ka tsona, ba tsebe ho etsa bo sesepa, mafura a phehang le mafura a ho itlotsa, mme le ka dipeo tsa ona ba kgona ho fepa dinonyana, makala a teng ba fepe dikgomo, dinku le e meng mehlape ya diphoofolo.

Mo hlalosetsa hore peo e ntse ke e jala ke ya canola, mme mesebetsi ya yona ke ho etsa oli, ho fepa diphoofolo hape e ka kgona hore ha o ntso o e jetse jwalo, e ntlafatse mobu wa hao hore ha o tlo jala dijalo tse ding mobu o bo nonne o le motle.

Ke ka qala ka ho bokeletsa tjhelete hanyane hanyane hore ke tsebe ho fumana poloto moo ke ka lemang teng. Hape be ke ikopanya le borapolasi ke ithute ka tsa temo hore ba tsebe ho ngeletsa dijalo tsa ka di se ke be dia shwa, ke tlameha ho etsa eng ke etse eng. Ha ke se ke fumane poloto ke tla batla borapolasi ba tsebang moo nka fumanang dijalo tsa rooibos teng, mme ke batle le motho ya tla nthusang ho tla lema ya sebeditseng polasing nako e telele.

Nka qala ka ho batla poloto moo nka jalang cotton e ena teng, ke bue le borapolasi ke tsebe ho ithuta ka tsa ho jala cotton, ha ke qeta ha ntse e mela, ke batle borakgwebo le ba bang ba batho ba sebedisang cotton maphelong a bona, ke ba hlalosetse hore ke rekisa cotton ba tsebe ho e reka. Ke bue le dikgwebo tse kgolo tse ka sebedisang cotton, ke tsebe ho dumellana le bona hore ke tlo ba rekisetsa yona.

Eya ke monahano o motle, ho ba borapolasi ba bangata ba jalang poone ba kwana motseng wa Natal-a, mme mona wa Northern Cape ha ba yo. Jwale batho ba Northern Cape ha ba batla mmoba, ba tlameha ho ya Natal-a kwana ba lo o fumana, mme ha e ka re nna ka o jala, ha ba sa hlotse ba ile Natal-a batla o fumana hona haufinyana Northern Cape.

Tjhehe, ha se barui fela ba fuwang monyetla wa ho ba borapolasi. Motho o mong le o mong a dulang mona Afrika Borwa o na le ona monyetla wa ho ba rapolasi le ena. Ha feela a na le ditokomane tse tshwanetseng le poloto ya ho lema dijalo tsa hae, a lo bua le mmuso wa hae hore ba mo tshehetse, e ka ba rapolasi ya ruileng le yena.

Re buisana ka hore patsi e, e sebediswa ke batho ba bangata mafapheng a fapaneng a mesebetsi ya bona. Re ka fumana batho ba etsang matlo ana a manyane a patsi re ba rekisetse yona, re ka fumana le batho bana ba etsang bo diraka, bo dibethe re ba rekisetse ona, re nto fumana le ba besang mello e mengata, ba phehang ka ntle re nto ba rekisetsa yona.

Mathata a hlahang ka nako ya kotulo, ke batho ba fetang ka tsela ba bonang poone e butswitse ba batla ho e nka ntle le tumellano ya molemi. Hape ke diphoofolo tse fetang ka naha ha di bona poone e butswitse di ya kena, mme di je poone di senyetse borapolasi. Dikhato tse borapolasi ba ka di nkang hore ba tsebe ho thibela tsena, ke ho ala fence kantle e be telele, hore batho ba kantle ba se kgone ho kena, ke ho bolella boramolao hore hona le batho ba nang le ho kena ba nke poone ya hae, mme ba tla thusetsa hore ba etse molao o jwetsang baahi le ba fiti ka tsela hore poone ena ha se ya setjhaba, mme kea monga yona.

Ke tlilo mo jwetsa hore ke tlile ho yena, ke tlo reka polasi ka moya o lokileng, mme yena a nto nrekisetsa polasi e bodileng. Ke mo botse hore hobaneng a nrekiseditse polasi e bodileng, mme a ba sa njwetse hore polasi e bodile. O tla tlameha hore a hlalosetse re dule fatshe, re hlalosetsana hore ke dikhato tse feng tsa tlo di nka hore a tsebe ho lokisa taba ya hore o nrekiseditse polasi e bodileng hobane, ke tlolo ya molao ho rekisetsa motho polasi e bodileng o bo sa mo jwetse.

Ke tahlehelo e kgolo ho fumana hore poone eo o e kotutsing ke e bodileng. Ke tahlehelo ya peo e o e jetseng moo, ke metsi o no wa sebedisa ho nosetsa le nako eo o e sebedisitseng ho hlokomela poone eo, ho fihlela e be butswa le basebeditsi ba sebeditseng ho yona pooneng moo.